N'wamapurasi a nga languta nyama, ntsengo wa yona, mali yo hlayisa, na hi ndlela leyi swiharhi kumbe tihomu ta yena ti khomaka vuvabyi ha kona.

A nga ti nyika mati yo tenga, swakudya swa ntumbuluko, protein minerals leswaku ti kota ku hlayiseka.

va nga hlayisa tihomu kahle. Va nga ti nyika mati yo tala, va nga endla artificial insemination pfuneta ku tswala na ku endlela leswaku masi ma tala. Ndhawu ya vuhlayiseki, ndlela yo masi ya vona.

Ku kuma nyama yo tala, na ku kuma masi yo tala xikan'we kan'we hikuva ka ku hambana ka tihomu.

Thekinoloji eka mapurasi ya tihomu ya engetelela leswaku va tirha kahle, ku engetelela quality or ntsengo wa masi, ku sirhelela tihomu ta masi kahle and farm management.

tinyimpfu hi xikongomelo leswimbirhi, hikuva swakudya leswi dyaka, makete, orientation, na hi laha swi hlayisiwaka kona swakudya swo tala leswi swi swi kumaka, na matsemelo ya wulu.

Swipfuno na leswo biha. Swipfuno swa kona i ku va leswaku tinguluve ti hatla ti kula, ti hatla ti sirheleleka, nakona ti tswala swigulubyana swo tala. Swo biha swa kona i ku va loko swigulubyana swi tele swakudya swa hlupha ku swi kuma, na mali ya hlupha u nga hetelela swakudya ku xavela leswaku xaveriwa swakudya leswi nga hanyaka.

Ndzi nga tirhisa matimba ya swakudya leswi nga na matimba, swakudya swa , swakudya leswi nga na ti-vitamin-i, ti-protein-i, swakudya leswi nga tala mati.

Ku fuwa tihuku a swi olovi, hikuva tihuku ti na ntirhisano, ti lava mali yo tala, ti lava swakudya swo tala leswaku ti kota ku hatla ti kula. Nakona ti lava ndhawu leyi nga hlayiseka, leyi nga endlaka leswaku ti hatla ti kula.

I swakudya swa matimba, swakudya swa ti-protein, swakudya leswi swi nga kamberiwa hi madokodela leswaku swi ku ngetelela matimba ni ku hanya kahle eka rihanyo.

A a ndzi nga ta va kahle hikuva a ndzi ta kota ku kuma mbuyelo wa kahle eka matandza lama nga ta va a ma dyile. Leswi vulaka leswaku a ndza ha vuyeriwi hi nchumu hikuva yena a tekile a dya.

Ndlela ya nkoka ku sivela na ku hatlisa vaccination ku ti tlhavela, ku sivela mavabyi lama endlaka leswaku ti fa kumbe ti nga kuli kahle hi rihanyo.

I ku swi dlaya hi ku olova, ku landzelela rihanyo ra swifuwo, ku swi hlayisa ni ku swi dlaya hi nkarhi lowu eneleke.

Ndzi vona swi ri kahle, hikuva hi kuma swakudya swo dya leswaku hi kota ku ti hlayisa na hina. Tanihi leswi hi nga ta va hi hlayisisa swona swona loko swa ha ri ku hanyeni. Xa nkoka i ku swi dlaya hi ku olova hi nkarhi wa kahle.

Ina a ndzi ta swi endla, hikuva hi lava ku dya endyangwini hi kota ku xurha. Leswi a ndzi ta swi endlisa swona a ndzi ta dlaya huku hi ku olova.

Ndlela leyi faneleke i ku languta ndhawu ya laha a nga ta dlayela homu, vuhlayiseki bya yona, ku yi nyika swakudya. Leswi nga fanela ku swi langutela nakambe i rihanya ra homu, mati na kahle ya swakudya.

Ku senga hi mavoko a swi durhi nakona swa olovisa, kambe vubihi bya swona i ku va swi teka nkarhi wo leha. Kasi ku endla emakixini swa hatlisa, nakona swa olovisa. Kambe vubihi bya swona i ku swa durha.

Ndzi nga rhandza ku kombela ku khomeriwa, na ku tisola hikuva a ndzi nga swi langutelanga leswaku leswi swa so swi nga humelela. A ku nga ri ku rhandza ka mina ndzi kombela u ndzi khomela naswona, u nga ndzi report-i kahelo. Ndzi langutela ku endla swilo swa mina hi mfanelo ku ya emahlweni.

I ku swi dlaya hi ku olov, a nakona hi ku hatlisa loko swi tava swi kurile, nakona hi ku swi swirhalanganya kahle i nga swi jahha.

Leswi swi faneleke swi tekeriwa enhlokweni cost-i, mbuyelo, deficiency, risk-i, maendlelo ya swona, na laha swi hlayisakaka ha kona leswaku swi kota ku va na rihanyo lerinene.

Leswi swi va ka na xandla eka mbuyelo wa le henhla eka tikhampani ta matandza, i ndhawu yeleyo i ya ndhawu ya vona laha ku tshamaka swi e tihuku ta vona leswaku yi yi yi kufumela ku fika kwini. Va ti nyika swakudya swo fikela kwini. Va swi hlayisisa ku yini? Va ti nyika mati mo ringanela na leswaku ti ta kota ku hatla ti kula, ti kota ku matandza ya kota ku va ma hlayisekile na matandza ma kona ku ma huma.

Tinyimpfu ti nga tlhaveriwa ti-vaccination tinayiti to sivela leswaku switsotswana swi nga koti ku va na matimba ehenhla ka tinyimpfu, ti tshama tinyimpfu ti hanyile yi kahle. Va nga tlhela va endla leswaku va ti hlambisa hi tikhemikhali to susa switsotswana emirini wa tona leswaku tinyimpfu ti tshama ti hlayisekile.

Ina tinguluve i swifuwo swo olova ku swi fuwa, hikokwalaho leswaku ti hatla ti kula. Swakudya ti dya swin'wana na swin'wana, a ti hlambisiwi, ti tshama ti ri kahle. Ntsena u ti nyika mati yo tala, u ti nyika swakudya ti kota ku hatla ti kula, u va na ku humelela eka mapurasi ra wena.

Tinguluve ti nga dya swakudya leswi nga kamberiwa hi madokodela, ti-feeding scheme, swakudya leswi nga tala, mati swakudya leswi nga tala ti-protein, swakudya leswi leswi nga tala ti-vitamin leswaku ti hatla ti kula. Ku nga ha va swakudya leswi nga cheriwa na tikhemikhali leswaku ku ti sivelela na leswaku mavabyi ya nga ti khomi hi xihatla.

Ku phamela tinguluve swakudya swa masalela a swi tshamisekanga hikuva swi nga endla leswaku ti dya na marhambu lama nga fikaka ma ti khoma ma nga ti khomi kahle emirini, kumbe swakudya leswi nga salela milon'weni ya vanhu lava va kumaka va vabya. Naswona swi fika swi ti onhela rihanyo ta tona, ti nga ha koti ku hatla ti kula hi xihatla.

Timbuti ti pfuna hileswaku ti dya swakudya swin'wana na swin'wana, ku nga ha va mabyasi, u nga ha va vuswa, ku nga ha va nyama. Swakudya leswi nga kona swa endla leswaku ti tshama ti hlayisekile, nakona ti kula. Mara xa nkoka ngopfu ngopfungopfu leswi nga xipfuno xa kona i timhaka ta ku endla wulu, leyi nga endlaka na swimbalo.

Mbuti yi dya mabyanyi lama nga le henhla, kambe nyimpfu a yi ni nga swi koti ku dya mabyanyi lama nga le henhla yi kota ku dya mabyanyi lama nga vekeriwa wona ku dya ehansi. Kasi kasi tinyimpfu kasi tinyimpfu titlhela ti va na na nkingha ya ku va ti hatla ti khoma hi vuvabyi, ku tlula timbuti. Timbuti ti hlwela ku khoma hi mavabyi.

Tihuku leti ti nga tsakelaka ku ti fuwa kumbe ku ti kurisa i tihuku ta kuma nyama hikuva nyama, yi ya masiku hinkwawo. Yi rhandza hi munhu un'wana na un'wana ku tlula matandza. Matandza a ma rhandzi hi munhu un'wana na un'wana, kasi nyama yi nga no vuyerisa na hi sayiti ya mbuyelo ya profit-i hikuva yi kha yi xaviwa masiku na masiku. Nyama hi yona leyi nga ta rila ti-protein, nyama hi yona yi nga kahle ka vanhu lava twaka ku vabya, hikuva yi tlhela yi va na ti-vitamin ta le henhla.

Ina ndzi ehleketa leswaku tihuku ti nga tisa mali yo tala epurasini, hikuva tihuku ti rhandza hi munhu un'wana na un'wana. Tihuku ti nga xaviwa masiku na masiku hikuva vanhu va kha va rhandza ngopfu nyama, ku tlula tin'wana ya yo biha matandza kumbe swakudya swin'wana. Nyama yi rhandzekile swinene, vamapurasi va tisa mali hikuva loko va ti nyika swakudya leswi ti nga pimiwa hi madokodela na tihuku ta kona ti hatla ti kula. Leswi endlaka leswaku va nga va nga luzi ngopfu ka timhaka ta swakudya kasi va karhi va kha va gain-a loko vanhu va kha va xava.

Nkoka wa ku dlayiwa xifuwo ta ni eka nkhuvo lowukulu wa wa ndhavuko i timhaka ta leswaku, xifuwo lexikulu xi pfuxa leswaku misava yi nona, vanhu va tsaka nakona na va le hansi va tsaka loko swifuwo swi dlayiwa komba leswaku va va hlonipha. Tanihi ngati leyi nga ta va yi wile emisaveni.

Ina masi lama humaka eka homu hi ku kongoma na lama humaka exitolo ma hambanile. Masi lama mambirhi lama antswaka hi lama humaka hi ku kongoma hikuva lama humaka hi ku kongoma ma ta ma ha basile ma nga cheriwanga na tikhemikhali. Leswi nga swi nga engetelelaka na rihanyo ra lava va nga na mangayi kumbe swin'wana swa mavabyi. Va kota ku hatla va hola tanihileswi masi ma nga tala ti-protein na ti-vitamin-i. Loko ma ta ma ha ri ku kongoma swi endla leswaku va hatla ma va va va khoma kahle. Ku tlula lamaya ma ta ma xaviwa exitolo, lama nga cheriwa tikhemikhali na swiyiniyini.

Tanihi van'wamapurasi hi nga endla leswaku hi cincacinca ku byala ka swimilana, hi nga byala mavele after tin'hweti timbirhi hi byala matamatisi leswaku misava yi tshama yi tsakile. Hi nga endla na leswaku hi tirhisa manyoro ya swiharhi leswaku misava yi tshama yi tsakile, hi nyika misava mati yo tala minkarhi hinkwayo.

Swimilana leswi ni nga swi byalaka nkahi wa mpfula, i i mavele na matamatisi hikuva swa khoma nkarhi wo leha mati loko swi loko mpfula yi ri kona. Swi nga endleka na leswaku loko hambi yi nga ri kona swi kota ku hanya hi ku va swi kha swi khome mati ehansi ka misava.

Endhawini ya ka hina hi tolovele ku dya na ku byala miroho ya xipinachi, hikuva i miroho leyi nga lulamela for rihanyo ra vanhu, yi endlaka na leswaku vanhu va tshama va tsakile emimirini. Ku nga vi na xa nkingha xo kumbe xiphiqo. Xi endla leswaku miri yi tshama yi tsakile hikuva yi miroho yi tale ngopfu ti-protein protein na ti-vitamin-i.

Khale masi ya homu ku ma senga, a ku laviwa bakiti ku bohiwa homu leswaku yi nga tsutsumatsutsumi loko ku sengiwa. Yi khomiwa kahle mavele ma yona masi ma humesiwa hi katsongokatsongo.

Huku yi hluvisiwa tinsiva hi ndlela yo cheriwa mati yo hisa. Kutani loko se ni yi ma twile, ku tekiwa tinsiva ti hlomuleriwahlomuleriwa.

Masi ma pfuna vana na vanhu hi ndlela yo tiyisa marhambu na ku endla leswaku miri wu tshama wu ri na ti-vitamin to tala.

Mhaka leyi ina a ku ri ntiyiso. Loko homu mi nga yi dlaya tlanga kahle kumbe ku landzelerisa swileriso, swi ta endla leswaku mi tsutsumela exihambukelweni mi nga yimi. Homu a yi fanele ku dlayiwa kahle yi nga jahiwangi, yi bohiwile kahle. Naswona yi dlayiwa ku nga ri ku vulavuleriweni nchumu.

Ntirho wo yevula swifuwo leswi dlayiweke emutini, i wa maphorisa hikokwalaho leswaku va ta tiyisisa leswaku hinkwaswo swi hundza hi va le nawini. Ku tiyisisa leswaku a ku nga ri na vukungundzwani.

Swi boha hikuva leswaku tinsiva i nga ka u nga dyi na wona or mavoya i nga ka i nga dyi na wona. Hikuva a ma dyiwi ende a ma nandziki.

Ya pfuneta hi ndlela yo endla leswaku swimilana kumbe swibyariwa swi kula hi xihatla, nakona swi kula swi tsakamile swi nonile na swona.

Vuyelo ra manyoro ya tikhemikhali ka nkarhi wo leha, hileswaku swimilana swi ta tshama swi tsakile nkarhi wo leha nakona misava na yona, yi ta tshama yi vuyelelanile hi ku va ka khemikhali.

Manyoro lama a ndzi ta ma kombela a ku ta va manyoro ya tikhemikhali. Hikuva ya tikhemikhali hi lama nga endliwa hi vativi va varimi lava va nga hoxa tikhemikhali leswaku swimilana swi kota ku hatla swi kula. Nakona tikhemikhali ta vona ti tiyisisiwile ti languteriwa.

Va nga tirhisa matoto ya swiharhi endla manyoro.

Ndzi nga ka ndzi nga titwi kahle hikuva ku nga ha va kumbe ku endleka leswaku bindzu ra mina ri nga ha yi mahlweni tanihiloko swimilana swi nga ha kuli ku ringanisela vaxavi.

Swi va pfuna leswaku va nga tshami va kha va xava swibyariwa, nakona swibyariwa swi tshama swi hlayisekile loko swa ha ri emisaveni. Swi kota ku tlhela swi kula swi nonile, swi tsakisa, swi karhi swi vangama.

tikhemikhali to dlaya switsotswana ta nuha, nakona ti nga ha endla leswaku swibyariwa swi nga ha tsakisi na loko u swi dya.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku tikhemikhali ti bihile swinene. Ti nga endla leswaku moya lowu hi pfumeleriwaka wu nga ha tsakisi kumbe wu va vangela vuvabyi byo hentshemula, ku fana na ti-TB. Naswona swi nga endla leswaku swimilana leswi nga byariwa naswona swi nga ha kuli hi ndlela liya a swi fanele ku kula hi yona, kumbe loko i swi dya, swi ku onhela tanihiloko swi ta va swi cheriwe tikhemikhali leti nuhaka.

Swi nga endla leswaku swibyariwa swa vona swi nga ha kuli hi ndlela leyi vona va lavisaka swona. Tanihiloko tikhemikhali to dlaya switsotswana ti endla leswaku swibyariwa swi kula hi xihatla.

Mbangu wu nga kumeka wu thyakile moya wa wona wu nga tsakisi. Loko u hefemula hi nga ha kumeka u karhi u kha u khohlola, kumbe swin'wana swa tinxaka ta vuvabyi leswi nga endlaka van'wani va va va na ti-sinus, nkingha ya tinhompfu.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa hi ndlela yo n'wi hlamusela kahle leswaku tikhemikhali ti nga onha mati lama yena a ma nwaka, misava na swifuwo leswi a hanyaka hi swona.

Swi ta endla leswaku swakudya kumbe leswi nga byariwa swi ta swi tele hikuva va nga ta va ntumbuluko wu nga onhakangi nchumu. Nakona minxavo yi nga ya ehansi, ku endlela leswaku vaxavi va tshama va tsakile nakona va xava hi xitalo.

Swivangelo leswikulu leswi endlaka leswaku van'wamapurasi va titshega hi tikhemikhali eka vurimi bya manguva lawa, i mhaka ya leswaku misava ya masiku lama yi omile swinene tanihileswi mpfula yi nga ha niki ngopfu ku fana na khale. Leswi swi tiyisisa leswaku tikhemikhali ti tirhisiwa nkarhi na nkarhi leswaku misava yi tshama yi tsakile nakona swimilana kumbe swibyariwa swi ta kota ku hatla swi kula.

Ina ndzi nga tirhisa tikhemikhali leswaku ndzi engetela vuyelo bya mina. Leswaku ndzi ta kota ku saseyivha mali ya ku xava timbewu to byala tanihileswi tikhemikhali ti nga ta endla leswaku swibyariwa swi kula hi xihatla.

Hi ku endla leswaku va cheleta swimilana hi mati yo tala, swi tshama swi enerile.

Van'wamapurasi va tirhisa tikhemikhali leti hikokwalaho ka ku kuma mbuyelo wo tala wa xiyimo xa le henhla, naswona va nga luzekeriwi nchumu.

Ndzi nga va hlohlotela hi ku va tsundzuxa leswaku va nga ha nyika swimilana swa vona kumbe swibyariwa swa vona mati yo tala, ku nga ha ri tikhemikhali. Hikuva tikhemikhali ta onhela ende nakona ti na khombo eka rihanyo ra vanhu.

Pholisi leyi vulaka leswaku kumbe ku hlamusela leswaku a swi kahle ku onhela tiko hi swakudya leswi nga na khombo kumbe leswi kurisiwaka ngopfu hi tikhemikhali, leti to ka ti nga ri kahle eka rihanyo ra vanhu.

Ndzi nga va kucetela hi ku va hlamusela leswaku tikhemikhali ti kahle mara ta lava ku tirhisiwa hi ndlela leyi nga fanela. Leswaku ku nga vi na xi khombo xo biha lexi humelelaka.

Tinhla ta nkoka leti ndzi nga swi katsaka eka dyondzo ya mina, i ku tsundzuxa leswaku dyondzo ya nkoka i ku tiva leswaku rihanyo ra vanhu hi rona ri nga na nkoka ku tlula swakudya leswi va swi dyaka. Nakona rihanyo ra vona hi rona ra nkoka ku tlula leswi byariwaka hi ndlela ya tikhemikhali leti to ka ti nga ri kahle ta nghozi.

Ndzi nga vula leswaku a ti hlayisekanga. Hikokwalaho ti le kusuhi ngopfu na mapurasi laha nakona tinyonga ti nkarhi wun'wani ti nga humelelaka ku va hlasela.

Ku hungutiwa ka misava ya vurimi swi khumba muholo van'wamapurasi nkarhi wo koma na nkarhi wo leha. Nkarhi wo leha hi laha va nga ta khumbeka hi loko misava ya vurimi yi nga ha ri ku endliweni nkarhi wo koma. Na nkarhi wo leha, mali ya vona yi nga ka yi nga ha va nga ha vuyeriwi hi profit-i.

Vaakatiko va Afrika-Dzonga va muganga swifundza na swifundzankulu switsongo hi mi tivisa leswaku haleni epurasini ra hina hi xavisa vhinyo yo endliwa hi tidiriva to nyanganya to tanani mi ta komba sapoto na rirhandzu.

Timanga leti ni nga ti byalaka hi letiya ta ti rhawundi ti nga ti n'we endzeni hayi letiya ta xikhale ta ta ku va ta munganyo ntsena e-e kambe letiya ta xilungu letiya to va rin'we lerikulu endzeni hikokwalaho ka yini a ndzi ta lava ku byala tona hikuva vanhu va ti rhandza swinene nakona hi tona ti dyekaka kahle ku nga va nga na tinkingha nakona hi tona ti nga tshikaka ti endla ti hluvahluvanikisaka na ti-peanut butter hikuva ti kahle endzeni ku na ti-vitamin to tala.

Ndzi nga ma hlengeleta loko ku ri na mpfula hi ku vekela madiromu a handle ma cheleteka ma tele leswaku na loko mo tshuka ma nga ha vi na mati ndzi va ni kile kumbe ndzi ma va ma ri kona na loko ma va ma tshika ma humile tipompini kumbe tiphayiphini ndzi nga kelela mo tala leswaku ma tshama ma ri kona ma tirhisa eka nkarhi lowu taka xikan'we kan'we na ku endla leswaku ndzi xava kunene hi xitalo leswaku va kota ku chipisela leswaku ndzi ta kota ku kurisa tihomu ta mina kahle hikuva mati ma na nkoka ehenhla ka rihanyo ra wona.

Leswi ndzi swi vonaka ndzi vona onge va tirha kahle hikuva va ya mahlweni va kha va tirha va rhandza ntirho wa vona va hi mikarhi na minkarhi entirhweni nkarhi wun'wani a va leti va tshama va fikile hi nkarhi nakona munhu loko a nga se thoriwa ku na contract leyi a yi sayinaka swi kombaku leswaku u va u pfumelela swiletelo hinkwaswo leswi nga ta xi fikelela emitirhweni wolowo leswi vulaka leswaku mbuyelo wa vona eka xin'wana na xin'wana va hikuva va sayine contract.

Ndzi vona swi nga fanelanga ku va vatirhi va le mapurasini va tirha navusiku hikuva navusiku va ngo va va tshuka va khandziyile nyoka tanihileswi eswimilanini mapurasini ku nga tala misinya e mabyanyi a swi ni nga fanelanga katsongo for rihanyo ra vona ri va ri nga ri safe tanihileswi kun'wana ka tikhampani mapurasi man'wana ma kota ku thlela ku va nga ku nga vi na xibedhlele a kusuhi kumbe ma security.

Switirhisiwa leswi a ndzi ta swi lava ku tova xitofu ketlele mati ma tshama ma ri kona na gezi ri tshama ri ri kona leswaku ndzi ta kota ku tshama ndzi tsakile ndzi ri kahlena vutshamo bya mina byi va byi ri kahle xikan'we kan'we na ku endla leswaku ndzi vatsundzuxa mubedo kumbe tiransi, tiransi swi ta kota ku tshama swi ri kona ni ta kota ku tlela kahle.

Ina ndzi tshama ndzi vona loko va senga masi ekaya a va senga homu homu loko va yi senga va rhangile va yi boha leswaku yi nga yi hala na hala loko va hi boha va teka xibaketani va xi veka ehansi ka minenge yona laha masi ma nga ta cheletiwa kona va yi masaja hakunene kahle leswaku yi nga vi na ku mpfhumpfha mpfhumpfha.

E-e ndzi vona muholo wa vatirhi emapurasini yi nga pfuni ku fikelela swilaveko swa vona tanihiloko va tirha nkarhi wo leha ma ende nakona masiku hinkwawo va kuma five thousand hi n'hweti ndzi vona yi ri yintsongo swinene.

Limpopo i ndhawu leyi nga na misava ni maxelo ya kahle ka swimilana swo fana ni mihandzu na matsavu ka mihandzu a ndzi ta byala tibanana kumbe mapyere kasi ka matsavu a ndzi ta byala xipinachi na tikhavichi hinkwaswo leswi ndzi nga swi vula ku va ndzi swi byala i ku va swi ta ni vuyerisa eka mbuyelo wa mali na ku ka swi nga ri na ntirhisano ngopfu kuva u swi nyika mati swa kota ku kula nkarhi wo leha swi nga ri na wona as long wena u swi nyikile mati.

Malume swifuwo swi fanele swi tlhaveriwa leswaku swi kota ku nona na ku sivela mavabyi man'wana lama nga pfukaka ma swi landzelerile.

Loko a ku ri na vuvabyi lebyi tlulelaka epurasini ra mina ndzi nga endla timhaka ta leswaku ndzi tlhavela swiharhi swa mina kumbe swifuwo swa mina swa ku swi hlayiseka ndzi tlhela leswaku ndzi endla leswaku loko va fambile ndzi sala swi fufutela kumbe ndzi vitana ti-pests control leswaku va ta va ta fufutela leswaku vuvabyi lebyi byi vhela byi va byi fambele makumu byi nga ha koti ku vuya.

Magoza lawa vatirhi va faneleke ku ma teka ku tiyisisa leswaku masi ma basile naswona a ma ngheneriwi hi switsongwatsongwana va nga va nga tiyisisa hi ku veka masi eka ndhawu leyi ndzi nga riki na vana kumbe leyi nga le kule na vana kumbe vusokoti va tlhela va endla leswaku loko va senga va senga kahle va nga va ambarile ti-hand gloves kumbe swipfala mavoko.

Vaxavi va mina ntsengo wa mali leyi mi yi hakelaka yi boheka ku tlakuka loko mi xava tihuku ti hluviwile hikuva loko mi xava tihuku ti hluviwile swi vula leswaku mina ndzi va ndzi teke nkarhi wa mina ku ti hluva ndzi endlela n'wina leswaku mi ti kuma tibasile a ma ha vi na ntirho wa ku ti hluva n'wina mho fika hi ku tseleka mi dya swi vupfa.

Leswi ndzi swi langutelaka eka mbewu loko ndzi lava ku byala ku kula ka mbewu na na leswaku yi byala ku fika hi kwini kumbe yi loko yi byariwile swimilana xa kona xi xi kula ku fika kwini kwini leswi nga endlaka leswaku ku va na ku onhaka loko u nga kambelanga hi ku hetiseka swi nga ha endla leswaku swimilana swa wena swi nga kuli kumbe swi nga fikisi ku navela ka wena.

Vukahle bya crop rotation ku landzelela maendlelo ya swa Agriculture swi kahle hikuva swi endla leswaku misava yi tshama yi nonile mikarhi yo nkarhi wo tala na loko mi ya byala ka lembe rin'wana kumbe eka nkarhi wun'wana swi endla leswaku misava yi tshama yi nonile.

Ku cinca ka maxelo swi khumba nsirhelelo wa swakudya na mphakelo wa swakudya eka vanhu hikuva loko maxelo ma cinca swi nga ha endleka u kuma ku na mpfula ngopfu yi onhetela swimilana leswi nga ta tlhela swi vuyisa swi khumba na mphakelo wa swakudya hikuva swakudya swi onhakile eka vanhu.

Purasi ra mina ri fuwa tihomu ta masi kumbe leti endlaka masi leswi nga endlaka leswaku ti tshama swi tiyisisekile leswaku ti hlayisekile hi ku nyikiwa swakudya swo tala hi vatirhi na mati yo tala hi nkarhi lowu nga fanela na lowu wu nga ta va wu pimanisiwe xiswona ku nga ha va madyambu nhlekani ni na na nhlekani na nampundzu.

Hi mavonelo ya mina ndzi vona onge vatirhi va le ma wa le mapurasini va hola mali yitsongo tanihileswi va tirhaka tiawara to tala siku kumbe va tirha siku hinkwaro kahle kahle va tlhela va kuma mali yitsongo hi vhiki lava holaka hi vhiki na lava holaka hi n'hweti na vona va kuma yitsongo hi n'hweti.

E-e ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle leswaku vatirhi va le mapurasini vatirha hi masiku ya mpfula hikokwalaho ko ka swi nga va swi veka nghozini hi ndlela ya xirhami lexi yi nga endlaka leswaku va tikuma va kha va vabya mukhuhlwani kumbe va mavabyi man'wani naswona va nga ha no pfuka va vhodlomerile ehansi ka misava loko va kha va fambafamba emapurasini ku ri na mpfula.

Ina ndzi vona swi fanerile leswaku van'wamapurasi va thola vatirhi lava humaka ematikweni man'wana hikuva va va va ri na swikili kumbe vuswikoti byo karhi swi va swi kha swi vuyerisa bindzu kumbe purasi ra vona.